Nṋe ndi nga vhudza khonani yanga ngoho uri musisi kana miṅwenda kana tshiṅwe tshiambaro tsha sialala a thi na ngauri ndi nga si tou mu ambela mazwifhi, a tou mangala nga minyanya wawe zwi ndi songo tsha ḓa. Ndi khwine ndi tshi mu vhudze ngoho musi oyo mutshato u saathu itea uri a ḓivhe uri ndi na thaidzo kha musi na ene muṋe o vha a tshi nga ḓo nthusa nga ha miṋwenda kana musisi uri ndi kone u ḓa mutshatoni wawe.

Vha nga ya vha renga hemmbe kana marukhu kana tshinorovhagi zwa ya zwa pangiwa labi ḽa ṅwenda. Dzi hembe dza hone dzi wanala mavhengeleni kana vhaṅwe vha a takalela na u rengelwa zwienda zwa sialala, ano maḓuvha. Ndi hone hune ha ḓo pfhi ezwo ndi zwiambaro zwa vhanna zwa sialala musi zwo no pangiwa labi ḽa ṅwenda hanefho kha hemmbe kana tshinorovhagi.

Kha muthu wa tshifumakadzi hu vha hu khou pfhi a ḓe o ambara ṅwenda kana musisi, a ambare na makunda milenzheni kana tshanḓani. Kha vha tshinnani vha ambara hemmbe kana tshinorovhagi tshine tsha vha tsha sialala tsho pangiwaho labi ḽa sialala.

Muthu wa munna u tea u ambara zwikhipa, dzi hembe, dzi Bermuda, marukhu malapfhu a ḽanga, na zwinorovhagi zwezwi zwine a tea u zwiambara musi o ambara tshikhipa kana hemmbe.

Vhaṅwe vhathu vha ambara milinga kana malungu u itela u ḓitsireledza uri hu songo itea dzi khombo kana zwithu zwo fhambananaho khavho. Vhaṅwe vha zwi ambara ngauri vha vha vho sielwa nga vhomakhulu kana vhomakhulukuku vhavho.

Mufumakadzi ane o maliwaho nga Tshivenḓa u tea u ambara zwikete zwi no fhira magona u tea u ambara dzi rokho dzine a dzo ngo vulea kha khana, u tea u ambara dzi dugu, hu u itela u ṱhonifha muthu o mu malaho.

Hai a ku ṱalusi na luthihi ngauri ano maḓuvha u nga wana u tshi khou ṱangana na mufumakadzi ane o ambara tshidele fhedzi ha thonifhi, vha wana ane o tou ambara tshikete tshawe tshipfhufhi tshipfufhipfufhi wa wana a tshi ṱhonifha kana a tshi ambara na eneo marukhu wa wana a tshi khou ṱhonifha. Zwo ḓi ralo na kha ino zwiambaro zwine o zwi ambaraho wa wana mufumakadzi ane o tou i vhofha na dugu, a ambara na dzi rokho ndapfhu wa wana a si tsha ṱhonifha a si tsha ita kuitele kune o vha a tshi ku ita ko u ṱhonifha.

Hai mivhala ya miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa sialala a i ambi tshithu ngauri nṋe ndi ḓivha musisi u tshi ambariwa nga mufumakadzi ane ha ngo malwaho, ṅwenda woṱhe wo fhelelaho u ambariwa nga mufumakadzi ane o malwaho.

U ambara sheḓo kha musidzana zwi amba uri musidzana oyo u kha ḓi vha musidzana si, ha athu u ṱangana na mbeu ya tshinnani kana ya mutukanani.

Vhathu vhanzhi vha na kuvhonele kwo fhambananaho arali vha vhona muthu wa musidzana o ambara rokho ndapfhi kana zwikhete zwilapfhu, vha vhoniwa u nga ri ha thu ṱangana na iṅwe mbeu ya tshinnani ngeno vha vhona muthu ane o ambarwaho zwithu zwiṱuku, zwikhethe zwiṱuku na dzi rokho ṱhukhu vha vhona u nga ri o no ṱangana kale na muthu wa tshinnani.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona uri u ambara zwiambaro zwine zwa sia maḓamu nnḓa kana mikombo nnḓa zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri zwi vha zwi tshi khou anḓadza nnḓa uri a u ṱhonifhi muvhili wau na luthihi. U vha u si khou ṱhogomela na luthihi ngauri vhathu vhoṱhe vha shango vha vha vha tshi khou zwi vhona.

Vhathu vha ya thoma u mu amba kana u mu sedzisa zwiṅwe nga u vhona kuambarele kune o ku ambarisisa zwone. Kuambaro kune ku sia maḓamu kana mikombo kana wa wana o ambara zwikhethe zwine zwa vha zwiṱukuṱuku, vha thoma u humbulesa, wa humbulela uri kani na oyo ṅwana u ya ita zwo u rengisa mivhili.

Nṋe ndi nga dzula fhasi na ṅwananga nda mu ṱalutshedza uri muthu sa musidzana u ya ḓithogomela, wa ḓifuna u itela nga ḽa matshelo u vhe mufumakadzi wavhuḓi uri a ḓo kona u gudisa na vhana vhawe zwone. Nda dovha hafhu nda mu vhudza uri u ambara tshikhipa kana zwiambaro zwo no sia muvhili nnḓa zwi a musi tsitsela na tshirunzi a nga si vhe ṅwana ṅwana ene, vhathu ano maḓuvha no bata vha khou bata na vhana vhathu vhane vha khou ambara henezwi zwiambaro zwo sia mivhili nnḓa.

Nṋe ndi takalela zwikete na dzi rokho, mivhala ine nda i takalela ndi ya muvhala wa blue kana black na white ndi ya i funa.

Zwi tshi ḓa kha zwiambaro zwa sialala, zwiambaro zwa sialala ndi zwavhuḓi ngauri zwi vha zwo lapfha, a zwi sii mivhili nnḓa, a zwi pati na luthihi ngeno kha zwiambaro zwi si zwa sialala zwi ya siya mivhili nnḓa nahone zwi a pata kha mivhili ya vhafumakadzi.

Ndi vhona uri ndi khwine vhana kha vha ḓivhadzisiwe, kha vha vhudziwe zwiṱori nga ha mvelele ya Tshivenḓa, kha vha gudisiwe vha funziwe uri zwiḽiwa zwa sialala ndi zwifhio, zwiambaro zwa sialala ndi zwifhio, mitambo ya sialala ndi ifhio uri vha kone u vha na dzangalelo ḽihulwane ḽa u dovha wa vha ḓivha sialala.

Musi hu na mbingano, zwiambaro zwine zwa tea u ambariwa ndi miṅwenḓa, makunda, na malungu. Izwo zwi sumbedza, uri oyo muthu na ene u vha o malwa. Muthu ane o ambaraho musisi, zwi sumbedza uri u vha a songo malwa.

Ndi ḓi pfa ndo takala vhukuma, nga uri na nṋe ndi vha ndi tshi khou pembela sialala ḽa hashu. Ndi vha ndi tshi khou pembela mvelelo ya hashu.

Ee, u ya nga ha nṋe ndi vhona zwiambaro zwa sialala, zwi kha ḓi vha zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno, nga uri vhathu vha ano maḓuvha vha vho takalela uri musi vha tshi ita dzimbingano, kana dzi phathi, vha tshi pembelela vha ambe uri hu ambariwe sialala, nahone ḽa muvhala ḓe. Vha wana vho to mentshisa vhoṱhe, zwo ṋaka.

Vhathu kha vhupo hashu, vha khou takalela labi kana malabi o no nga a ano maḓuvha a purple kana a yellow. Vha ya kona u ita dzi rokho kana zwikete zwa sialala ano maḓuvha.

Vhulungu vhu ya ita bengele ḽa tshanḓani ḽa sialala, kana ḽa ita muṅadzi, kana wa ḽa ita bengele ḽa mukuloni, kana ḽa ṱhohoni ḽa sialala.

Ee, vhathu vha vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwa sialala zwo fhambanaho, nga uri vhafumakadzi vha ambara miṅwenda kana misisi. ngeno vhanna vha tshi ambara dzi hembe kana marukhu. Izwo zwithu vha zwi ambara kha vhuṱambo vhune ho pfi hu ambariwe sialala, ho nonga ha mbingano, kana dzi phathini. Hu tshi khou pembeliwa, kana hu tshi pfi vho rambiwa musanda, huna zwimima.

Nṋe ndi na tshiambaro tsha sialala tsha musisi, i tsho tshiambaro tshi amba uri ndi kha ḓi vha muthu, ane ha thu maliwaho, ane ha thu vha na muṱa wawe.

Zwiambaro zwa sialala ha hashu kana muṱani wa hashu, zwi thoma zwa to kuvhiwa zwoṱhe, zwo kuvhiwa, zwa itiwa u pfi zwi ainiwe, zwa pangiwa begeni hune zwa ḓo dzula hone. U itela musi zwi tshi ṱhogea tshifhinga tshiḓaho, u ḓo zwi wana begeni.

Ee, ndi musi hu ḓuvha ḽa sialala, ḽa heritage. Hu ḓuvha ḽa hone, ndi tshi ambara zwiambaro kana tshiambaro tsha sialala, ndo ḓi kukumusa. Ndi tshi khou pembela sialala ḽa hashu.

Fesheni ya shango ḽoṱhe, yo ṱuṱuwedza uri vhathu ano maḓuvha vha ambare zwikete zwiṱuku, na tshikhipha zwi siaho maḓamu nnḓa, na mikombo nnḓa.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi vhona unga ndi wa u tsireledza muṱa wawe, na uri u range phanḓa, na uri u ḓisela zwiḽiwa uri u kone u ḽa.

Mushumo wa mme muṱani ndi vhona u wo ṱhogomela vhana, u wo u bika, wa londota vhana, wa dzula wo tshi kulumaga na muṱani wau uri hu dzule ho naka.

Ndi zwa uri hupfhi muthu wa munna ha bikiwa hu bika wa mufumakadzi, ndi ene ono wanala dzi khishini, a dovha a kulumaga, na u ri no kuvha, ndi zwezwo muthu wa munna ndi wo u rangaphanḓa, ndi wo tsireledza, ndi wo uri u ḓise zwiḽiwa hayani.

Muthu u tea u ambara tshithu tshilapfhu kana a kanyela ṅwenda, vhaṅwe vha vhofha na dzi dugu, vhaṅwe vha ambara na lubadzhi nga nṱha, vha kona u dzhia khavho yavho na fola vho shela maḓi kha khavho vha ya vha phasa maḓi.

Ndi ya u uri sa muthu wa musidzana u tea u ḓiṱhogomela, wa ṱhogomela na muvhili wau wa sa ite zwa u tamba tamba na vhathu vha vhatukana ngauri vha ḓo tshinyadzela na vhomatshelo.

Ndi uri u tea u funza na vhana vhaṱuku nga ha sialala na mvelelo ḽau wa vha sumbedzisa uri ri tea u pembela mvelele yashu na zwa uri vha songo hangwa vhubvo havho.

Ndi zwa ndeme shangoni ḽa hashu u vhulunga luambo lwa hayani lwa hashu, ngauri u vha u tshi khou ḓivhadza na vhana vhane vha ḓo bebiwaho nga ḽa matshelo uri vha songo hangwa luambo lwa havho lwa hayani naho vho ya kha maṅwe mashango vha humbule haya.

Musi ndi tshi bika mashonzha ndi thoma nga u a vhilisa u a vhilisa hone nda vhilisa a vhila uri a tatamuwe, o no vhilaha nda swika nda a shulula tshibodoni tshanga nda a shululela kha tshigoḓeḽo kana nḓilo, nda swika hone nda thoma u a fara ndi tshi a tatamudza ndi tshi khou a ṱanzwa ndi tshi khou a ṱanzwelela, ndi tshi fhedza ndo no a bvisa tshika ine ya yo salaho nda tshetshelela nyala yanga na ṱamaṱisi nga fhasi kha bodo yanga, nda fhedza nda a shela nga nṱha, nda shela mapfhura nyana, nda shela na muṋo, nda ya nda a vhuyedzedza tshivhasoni nda a bika, ndi tshi fhedza nda shela na sobo ndi tshi khou ita muthotho.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikwa vhuponi ha hashu hu bikiwa tshidzimba, ha bikiwa thophi, ha bikwa muroho wa delele, ha bikwa na zwinyagu.

Musi ndi tshi bika magulu ndi thoma nga u a ṱanzwa nda bvisa tshika yoṱhe nda kona u a tshetshelela nga zwiṱuku nga zwiṱuku ndo no fhedza nda panga bodoni, nda vhea muliloni wanga a vholoma a vholoma, musi ndi tshi khou a vholomisa ndo panga kulebula kwa tea spoon uri a ṱavhanye u vhibva, ono vholomaha ono fhedza ono itelela ho sala zwiḓi zwiṱuku nda tshetshelela nyala, nda shela muṋo, nda ita muthotho ndi tshi khou ita nyana ndi tshi khou hadzinga nyana, nda shela sobo ine a si nzhinzhi, nda kona u ita muthotho, a vha o vhibva.

Ndi lufheṱo na lufo, na bodo dza milenzhe, na ndilo dza tsimbi dzo ḽela, na maṅwe masambelo a tsimbi o ṱanzela dzi plate.